E Wi-Fi yi nga cheriwi etikhoneni tin'wana na tin'wana ta doroba leswaku vanhu va kota ku tirhisa tiselulafoni ta vona na swin'wana switirhisiwa leswi va swi tirhisaka Wi-Fi leswi endlaka vutomi byi antswa hi ku e swilo swo tala masiku lama swi need inthanete ku swi kota ku tirha.

Hi ku tala e makhamba va kota ku tirhisa e Wi-Fi leyi ya mani na mani ku va endla vukhamba bya vona kambe hi sayiti lerin'wanyani yi nonoka hikuva vanhu vo tala va tirhisa hi nkarhi wun'we ende u kuma leswaku Wi-Fi yeleyo a yi nga endleriwangi ku teka e nhlayo ya vanhu vo tala ku va kota ku yi tirhisa hi nkarhi wun'we leswi swi endla ku yi nonoka.

A ndzi tsakile swinene hi ku a ku ri ra masungulo ndzi kuma eka riqingho ra mina ra le nyongeni leswi a swi endla leswaku vutomi byi olova hi ku a kota ku fowuna ndzi kota ni ku vulavula ni vanghana va mina ni swa ku a swi endla leswaku vatswari va mina va hatla va kota ku ndzi kuma tanihileswi a va kota ku ndzi fonela hi riqingho ra mani rale nyongeni leswi a swi ndzi pfuna na le xikolweni nakambe a swi endla leswaku ndzi vana xinkarhana xo kota ku tlanga e ti game hi selulafoni ya mina.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku ku va munhu a xavile data leyi hetelelaka yi yi helela hi nkarhi yi nga si hela a hi xilo lexinene va vinyi va ti network va nga endla leswaku loko munhu a xavile data u kuma swa ku yi fikele hi nkarhi wo ku yi yi yi yi hela yi kumbe yi hundzeriwa hi nkarhi a nga si heta va nga yi tshika leswaku a kota ku yi tirhisa yi ze yi hela hikuva i va a yi hakerile.

Mina ndzi tsakela e swihangalasamahungu swo fana na leswi ta ku hi riqingho ra le nyongeni na ti laptop hi ku swi endla swilo ku ku hatla u kuma swilo hi nkarhi wo hatlisa ende naswona u kuma e timhaka leti ti nga endleka sweswi tanihileswi vanhu va kota ku ku tshama va cincacincanisa swilo leswi endlekaka mahungu lama endlekaku sweswi u hatla u ma kuma ya nga si helela hi nkarhi.

Leswi endlaka ku vana va xikolo va kota ku tirhisa Wi-Fi leyi ku ku endla swilo swa xikolo hi ku eku xava data nkarhi wun'wana na wun'wanyana swa durha leswi endlaka leswaku vana va xikolo va kota ku nghena eka swilo swo fana na ti YouTube va kota ku ti dyondzisa hi ti video leti va ka kona eka YouTube.

Ndzi tsakela ku hlaya nhlokomhaka yo yelana na bindzu hikuva hi yona leyi ndzi pfulaka miehleketo ndzi kota ku tiva swilo swo tala loko ndzi hlaya tinhlokomhaka leti fambelanaka na mabindzu leswi endla leswaku ndzi nga saleli ndzhaku tanihileswi ndzi nga munhu loyi a rhandzaka swilo swa mabindzu.

Ndzi twile mahungu man'wanyana eka xitichi xa Munghana Lonene FM Makombandlela laha vahangalasi va mahungu a va vulavula hi nhlaselo lowu nga kona ehenhleni ka rimbewu ra vaxisati va eka rimbewu leri ra vaxisati ni vana va hlaseriwa ngopfu eka masiku lama vavanuna vo tala va mindyangu va va hlukumezaka kumbe va ba vana va vona na vavasati va vona leswi swi ndzi endla ndzi nga titwi kahle hi ku a hi mhaka leyi hina vavanuna hi fanekele hi yi endla hi fanekele hi va vanhu lava sirhelelaka e vaxisati ni vana.

Eka xiyanimoya a ndzi ta tivisa vanhu hi bindzu ra mina leswaku ri xavisa swakudya swa njhani na swa ku ri kumeka kwini a ndzi ta tlhela ndzi va tshembisa leswaku e bindzu ra mina ri xavisa swakudya leswi swo nandziha swinene ku tlula swakudya leswi xavisiwaku mabindzu lama n'wanyana naswona a ndzi ta va tshembisa leswaku loko vo ta va ta xava loko va xava ra masungulo va ta kuma swakudya bya swa mahala for vhiki hinkwaro.

Ndzi ta vula leswaku eku nyika ti Wi-Fi ta mahala eka tilayiburari hinkwato i mhaka leyinene hikuva yi ta pfuna vana va xikolo leswaku va ta kota ku endla e vulavisisi hi ku tirhisa e ti Wi-Fi leti leswi nga hunguta ntshikelelo wu nga kona eka vatswari ku va xavela tidata leswi nga endlela leswaku vanhu lava tirhaka loko va kume minkarhi va ya tilayiburari va kota ku tirhisa ti Wi-Fi leti ta mahala naswona swi nga pfuna e vanhu va ti community kumbe muganga leyi leswaku va ta va ta kuma e Wi-Fi ya mahala ku endla swilo swo fana na ku apply emintirhweni.

Vanhu va nga hunguta ku tirhisa AI ya vona ngopfu leswi ta endla leswaku va nga lawuriwi hi AI vona va kota ku lawula AI ku na swilo swin'wanyana leswi vanhu va swi tirhisaka eka AI a swi nga fanelanga swi ya ka AI hikuva va na vutivi ku tlula AI loko vona va tirhisa AI swi endla leswaku va lawuriwa hi glina yi endla leswaku yi va kombisa e tindlela to hanya leswi nga ri ki swona.

E swichudeni swa inthanete swi nga hlanganaka na swiphiqo swo fana na ku e ti Wi-Fi ti nga ri ku tirheni kumbe va va etindhawini leti nga ri ki na netiweke leswi endliwaka tidyondzo ta vona ti nga koti ku ya mahlweni van'wana va nga hlaseriwa hi vukhamba bya inthanete loko va ha dyondza inthanete leswi i swiphiqo leswi endlaku dyondzo yi nga yi mahlweni naswona swichudeni leswo tirhisa inthanete swi tikeriwa.

Eku tirhisa foni masiku hinkwawo swi endla leswaku n'wana a hetelela a nga tirhi kahle exikolweni hikuva foni yi teka nkarhi wo tala eka tidyondzo ta yena u kuma a heta endlela na swolo swo huma endleleni hi ku tirhisa foni masiku hinkwawo.

Hi vona iPhone yi kota ku teka swithombe swo vonaka ku tlula Samsung iPhone na yona yi na thekinoloji leyi hambaneke ngopfu na Samsung hi vona yi ri na AI leyi vitaniwaka Siri yi kota ku endla swilo hi ku yi vulavurisa leyi Samsung yi nga riki na yona hi wona nakambe iPhone yi ri na e menu wo hambana na wa Samsung laha.

Leswi endla leswaku e vanhu va kota ku kuma e swilo swo hambanahambana loko va vona eka vuhungasi na mahungu yo fana Showmax kambe swi tikisela vanhu laha e inthanete wa vona wu nga nyawuriki hikuva a va koti ku kuma swilo swo fana na Showmax ya vona hi quality ya le henhla.

Phephahungu hi laha hi ku ya hi mavonelo ya me hi laha ku tsariwaka e mahungu lama humeleleke kambe magazini yi hambane ngopfu na phephahungu hikuva yona yi katsa swilo swo fana na mabindzu yi katsa na swilo swo fana fexeni swilo swo hambanahambana va e nchumu leyi ti hangalasaka swilo swo tsakisa kahle kahle.

Switirhisiwa swa nkoka leswi nga swo tlhariha leswi munhu a fanekele a va na swona evuton'wini i swilo swo fana na riqingho ra le nyongeni i xilo xo hangalasa mahungu fana na thelevixini kumbe xiyanimoya swin'wana swo fana na laptop hi swona leswi endlaku e vutomi bya munhu byi antswa.

Munhu loyi ni n'wi tivaka a kotaka ku tumbuluxa ti-video i naswona munhu loyi e ti-video ta yena i ti-video leti fambelanaka na swilo swa tidyondzo. I dyondzisa metse, i dyondzisa science, i dyondzisa tidyondzo ta ti rihanyo na swin'wana na swin'wana. Leswi swi pfuna ngopfu vanhu lava nga kotiki ku twisisa hi ku loko va ya ka yena va kota ku hatla va twisisa swilo leswi a swi dyondzisaka tanihileswi e madyondziselo ya yena hi lamo olova swinene.

E data ya mina ndzi loko ndzi xava data ndzi ndzi endla leswaku ndzi tikuma ndzi xave data yo tala naswona ndzi yi layita ntsena loko ndzi faneke ndzi yi tirhisa. Loko ndzi vona yi ri yitsongo ndzi hunguta ku yi tirhisa ndzi yi tirhisa ntsena loko swi boha ku fana loko ndzi faneke ndzi yi tihlanganisa na munhu hi WhatsApp.

Wi-Fi ya mahala yi nga pfuna vanhu vo tala swinene emugangeni. E vanhu vo fana ni vana va xikolo lava tsandzekaka ku fikelela ka ku xava ti-data va nga tirhisa Wi-Fi liya mahala ku endla swo e migingiriko ya vona ya xikolo. Ku na vanhu van'wanyana lava faneke va inana va apply-a for mintirho kambe va nga koti ku fikelela ku xava data va nga tirhisa i Wi-Fi leyi ya mahala ku apply-a mintirho. Ku na vanhu van'wanyana na vona lava nga le ku tirheni kambe va tsandzekaka ku fikelelaka ku xava e data na vona va nga tirhisa i Wi-Fi liya mahala ku hetisa mintirho ya vona.

E mhaka yo rhumela munhu mali hi ku tirhisa epe ya pfuna swinene eka xiyimo xa xihatla. Hi ku munhu i kota ku rhumela munhu wun'wanyana mali epe hi nkarhi lowu a wu lavaka naswona leswi swi pfuna hi ku munhu a nga ze a boheka ku ya ebangi a ya fola tilayini to leha a tirhisa mali yin'wanyana ku ya bangi a heta e nkarhi wo leha, swi endla leswaku munhu na loko a ri eka xiyimo xo tika a lava mali hi kota ku n'wi rhumela hi xihatla.

Loko ndzi ri na data leyi nga tirhisiwangiki leyi nga kusuhi no heleriwa hi nkarhi ndzi nga endla leswaku ndzi tshama hansi ndzi lava na mi na ti-video ta swilo swa le xikolweni leswi ndzi nga swi twisisangiki loko va karhi va dyondzisa, ndzi ti download-a leswi ta endla leswaku data leyi nga sala yi hatla yi hela before nkarhi wa yona wu ku yi heleriwa wu nga se fika.

Tanihi vaakatiko hi nga ti nyiketela nkarhi wa hina hi languta tifilimi leti endliwaka etindhawini ta hina leswaku na tona ti kota ku kula. Leswin'wana hi nga swi endlaka hi nga swi endla hi nga ya ti-cinema hi ya hi ya hakela ku vona tifilimi leti. Leswi swi ta endla leswaku tifilimi leti kuma export exposure-ra naswona hi nga endla leswaku ti hi post-a eka ti-social media ta hina hi tiselulafoni, leswi nga endla leswaku vanhu vo tala va nga ti tiveki tifilimi leti va kota ku ti tiva tanihileswi hi va recommend-elaku tona.

Loko munhu a nghenele hi tinsulavoya ekaya ka yena u faneke a endla hi tindlela hinkwato leswaku a kota ku fonela maphorisa a nga voniwi. E e selulafoni eka nkarhi lowu yi va yi ri ya nkoka swinene hi ku loko munhu a a a kota ku yi khoma a nga fonela maxaka kumbe maphorisa hi woxe leswaku ya ta ya ta n'wi pfuna. Leswi swi ta endla leswaku vutomi bya yena byi hlayiseka.

Vanhu lava kotaku ku ya eka tilayiburari va ya endla e vulavisisi bya le swikolweni bya le emitirhweni na byin'wana na byin'wanyana va kota ku tirhisa e Wi-Fi leyi ku endla swilo leswi lavekaka. Vana van'wanyana va nga va ya hetisa e ti-project ta vona ta xikolo kumbe va ya endla i research hi tona ti-Wi-Fi leti etilayiburari.

E Wi-Fi ya mani na mani yi pfuna vanhu lava tsandzekaka ku xava data hi ku va kota ku yi access-a leswaku va kota ku endla swilo leswi va swi lavaka ku swi endla kambe khombo leri nga kona i ku yi na yi pfumelela ku vanhu lava kotaku ku yiva ti-information ta vanhu van'wanyana va kota ku swi yiva.

E ntsengo wo hakela DSTV mina ndzi vona wu fanerile hi ku e mintsengo ya ku hakela DSTV ya hambanahambana ku ya hi leswi munhu a lava ku vona swona. Leswi endla leswaku vanhu lava nga riki na mali yo tala u kota ku hakela naswona vanhu lava nga na mali yo tala va la ta vona swilo swo tala na vona va kota ku ti hakelela.

Mina mahungu ndzi yingisela eka eNCA hikuva ndzi vona yi tisa mahungu xihatla naswona yi tisa mahungu yo huma ematikweni man'wanyana ku katsa na ya kwala Afrika-Dzonga.

Hi mavonelo ya mina ndzi vona ongeti Wi-Fi yi chipile ku tlula e data hi ku data wu xava yo tala ende yi hatla yi hela leswi ku endlaka leswaku u tlhela wu xava ku tshama karhi ku ri ku xaveni kambe Wi-Fi u hakela kan'we ene naswona a yi heli.

Eya loko ku ri na Wi-Fi yin'we ya muganga naswona vaaki hinkwavo va lava ta yi tirhisa swi nga vanga ku nga twanani eka vanhu hi ku loko yi tirhisa hi vanhu vo tala yi endla leswaku yi nga ha tirhi kahle. Leswi ta endla leswaku vanhu van'wanyana va hlundzuka va fositela van'wanyana ku va nga yi tirhisi ku vona va kota ku yi tirhisa leswi va faneke va endla swi swona.

E data ya roaming va nga top up-a hi ku nghena eka app-e ya vona ya bangi va kota ku xava e data yin'wanyani loko va ri ematikweni man'wanyana.

Loko va kandziyisile xitori lexi nga hundzuka mavun'wa, va fanekele va swi lulamisa hi ku kandziyisa xitori xin'wanyana laha nga ta kombela rivalelo eka vahlayi va vona va siku na siku, leswaku swilo leswi va nga swi kandziyisa a ku nga na swona.

Eya leswi swa u kota ku swa ku avela akhawunti ya wena na van'wanyana swa koteka tanihileswi hi swi vonaka hi varhandzani lava tirhisaka e ti-joint akhawunti etibangi to fana na na va FNB na va Capitec na tin'wana na tin'wanyana.

Masiku lama e makhamba ya tele ngopfu naswona ya kota ku yiva timali hi ti-smartphone leti hi ti tirhisaka hi ku tirhisa inthanete. U fanekele u va u pfule matihlo loko swi ta eka ku banga hi smartphone ya wena tanihileswi e vanhu va kotaka ku ku fonela va ku endla u nghena eka app-u ya wena ya bangi va kota ku ku yivela mali.

E mintlawa ya mbango yi sola ku kandziyisiwa lokukulu ka maphephahungu hikwalaho ka ku tirhisiwa ka maphepha ni ink-i. Leswi swi affect-a ngopfu e mimirhi kumbe misinya ku e maphepha lama tirhisiwaka hi va ya humaka eka misinya leyi tsemiwaka.

E rivilo ra inthanete leri ndzi ri lavaku stream-a i rivilo leri ri hatlisaka swinene. Leri ri ri ri laviwaka ngopfu i ra hundred megabytes download and hundred megabytes upload.

Ina ku ba riqingho hi video swi tirhisa data yo tala ku tlula ku ba riqingho hi rito. Tanihi leswi vhidiyo fanekele yi ku kombisa, yi komba xikandza xa wena, leswi endla leswaku yi tirhisa data yo tala swinene.

Ku nga swi tivisa hi ku landzelerisa lexi ku tiva leswaku hi mpelampela ku va xo seketeriwa kumbe ku va lexi xi navetaka na.

Ku na tipholisi yo tala to hambanahambana leti seketelaka ku katsa ka xidijitali. Tipholisi tin'wani ti fanekele ti languta leswaku a wu ti kandziyeli timfanelo ta vanhu.

Leswi swi pfuna leswaku e vahlayi va journal-i leyi kumbe va magazini leyi va tshama va ri karhi va yi hlaya tanihileswi va tiseriwaka e mahungu lama dzhikeke lama ma endlaka leswaku vanhu va tshama va lava ku ma hlaya.

E swihlovo swi sirheleriwe ngopfu laha Afrika-Dzonga tanihileswi ku nga ka swilo swa nkoka swi siveriwa hi tipholisi to hambanahambana.

E minongonoko leyi nyikelaka inthanete leyi nga durheki minongonoko yo fana na va Chrome hikuva yi tirhise e data ya le hansi swinene, leswi endlaku inthanete ya vona yi nga durhi.

E swilo leswi munhu a nga swi endlaka hi riqingho ra yena ra le nyongeni hi ku tirhisa data i swilo swo fana na ku nghena eka ti-app to fana na vo Facebook-u, va WhatsApp-u, ku lavisisa ku endla swilo swa xikolo na swin'wana na swin'wanyana.

E data masiku lama hi nga le ka wona ya durha hikuva i xilo lexi tirhisiwaka hi vanhu vo tala swinene. Leswi endla leswaku nxavo wa xona wu ya henhla tanihileswi data ku nga hundzuka bindzu.

Loko maphephahungu lama ya ha kota ku endla mali naswona ya kota ku fikelela ku hakela vatirhi va vona, va fanekele va ya mahlweni ma kandziyisisa hikuva ku na vanhu lava hambileswi va nga vantsongo va ha kotaka ku ku navela swilo leswi va kandziyisaka.

E tinhlayo ta sweswinyana ta vugevenga u nga ti landzelerisa etindhawini to fana na phephahungu, tirhediyo, na le ka inthanete, na le ka thelevixini kumbe mavonakule. Nakona va kombisa tinhlayo ta sweswi ta vugevenga.

Swi kahle swinene hi ku Wi-Fi yi endla leswaku vanhu va nga koti ku tirhisa ku xava e data yo tala, leswi endla leswaku vanhu va tshama va ri up to date hi swilo leswi va lavaka ku swi endla. Van'wana va kota ku endla swilo swa xikolo, van'wana va nga kota ku endla swilo swa mintirho ku tirhisa un'wana na wun'wana laha a nga kona.

Mabindzu ya nga hoxa xandla ku katsa vanhu va xidijitali hi ku xavisa swilo swa vona kumbe ku pfula e ti-website laha va nga kota ku xavisa e switirhisiwa swa vona hi inthanete.

E ku cincela eka pulani leyintshwa a swi khomi ku hela ka data ya wena leyi u yi tirhisaka sweswi hikuva data leyi u yi tirhisaka sweswi yi ya ha ya ha ta va ya ha tirha eka pulani leya khale until wena u xava e data ya nyuwani.

E mindyangu leyi holaka mali ya le hansi yi nga fikelela switirhisiwa swa dijitali hi ku vekisisa mali leswaku va kota ku hetelela va kota ku xava e switirhisiwa swa dijitali endzhaku ka nkarhi.